Abanye abantu bakuthola kuwusizo ukuvivinya umzimba ngamandla, kuyilapho abanye bezuza ngokuzivumela ukuba bakhale benze okuthile okududuzaya noma okuhlakaniphile. Ukukhuluma nomngani omethembayo noma osebenza naye noma ukubhala phansi ngokwakho nje ukuthi uzizwa kanjani.

Ukuze ucwaninge futhi uqhathanise izikhathi zokulinda zomshwalense womngcwabo, qala ngokuhlonza izidingo zakho namazinga ekhava oyifunayo, bese ucwaninga abahlinzeki abahlukene nezinqubomgomo, unakisise izikhathi zokulinda ukufa okungokwemvelo noma ngengozi futhi ekugcineni uqhathanise izinqubomgomo ezisekelwe enkathini yokulinda, amaphrimiyamu nokunye.

Ukukhokhiswa inani eliphezulu kunalokho obekulindelwe kuzongenza ngikhungatheke futhi mhlawumbe ngithukuthele. Kuye ngomgomo nobukhulu bomehluko kwamanani, futhi ngingangabaza izizathu zokwenyuka nakhu ukuhlukaniswa okunemininingwane okwengeziwe kwemizwa yami engabakhona .

Izabelomali zonyaka ezinemingcele ngokweqile ezingezona ezangempela noma ezihlulekayo ukulandisa ngezindleko ezingalindelekile zingase zidale ukungabaza njengoba zingazizwa njengomthwalo kunokuba ithuluzi lokuhlela izimali.

Cabanga nje inzalo ehlanganisiwe njengebhola leqhwa lehla umqansi liya likhula futhi likhundlwana, njengoba lithatha iqhwa eliningi kuyinzalo yokuthola inzalo okwenza imali yakho ikhule ngokushesha ngokuhamba kwesikhathi.

Ukukhetha uhlelo lomshwalense wemoto kuhilela ukuhlola izidingo zakho zokukhokha okuqhathanisa amaphrimiyamu nezici zenqubomgomo nokucwaninga isithunzi somshwalense kanye nenkonzo yamakhasimende.

Lapho ucubungula inqubomgomo yomngcwabo, gxila ekukhokheleni izindleko zomngcwabo, ukukwazi ukukhokhela kanye nezinzuzo ezengeziwe ezingase zibe khona njenge grosa noma usekelo lokushonelwa, kuyilapho uqonda izikhathi zokulinda nemigomo nemibandela.

Ngokuthumela imali kumuntu osedolobheni elincane elisemaphandlene inhlanganisela yezinkundla zokukhokha zedijithali ezifana ne-Western Union, I-MoneyGram noma i-Wise kanye nezinketho ezifana nokudluliswa kwebhange noma amakhadi adebhithi akhokhelwa kusengaphambili. Kungase kube izindlela ezithembeke kakhulu nezilula.

Ngokuphefumulela phezulu kanye nethemba elikhulu. Ngizizwa ngibonga ngendlela emangalisayo futhi nginethemba lokuthi isicelo sami se-UIF sesingenisiwe ekugcineni. Manje ngibheke phambili ekugxileni ekukhuleni komuntu siqu futhi ngijabulele isikhathi enginaso ngenkathi ngisalinde impendulo.

Izinkundla zamaselula zibalulekile ekwenzeni ngcono ukufakwa kwezimali ezindaweni zasemakhaya, ngokunikezela ukufikelela ezinsizeni zezemali kanye nokunciphisa izindleko zokuthengiselana. Kuyilapho eminyakeni embalwa ezayo kulindeleke ukuthi zithuthuki ngokuhlanganiswa okukhulayo kwe-AI, i-block chain kanye nezinsizakalo eziqondene nawe.